Into endiyaziyo, xa usebenzisa eli qonga lemali leselula akunyanzelekanga ukuba usebenzise ibhanki. Okwesibini uyakwazi ukuyifumana okanye ukuyithumela imali ngenombolo yakho yeselula kwaye akunyanzelekanga ukuba ube ukulendawo inye, kwilizwe elinye nalo mntu ukuthumelelayo okanye loo mntu uza kumthumelela le mali.

Njengokuba nisifakile esi sicelo, shici, kufuneka niqinisekise ukuba zonke iimpepha ezithi zifuneke niyazifaka kwangethuba. Amaxesha amaninzi kuye kufuneke isichazikufa salomntu uswelekileyo, niphinde nifumane esichazayo ukufa oko efumaneka emapoliseni, esityikityiweyo ngumntu oko kufanele ukuba uyayifumana le ntlawulo ukwenzele kungazuthatha ixesha elide. Kulungiseleke yonke into ikhawuleze niyifumane kwangethuba.

Umntu xa evula iakhawunti yetyala kufuneka azijonge angathathi izinto eziza kuba ngaphezulu kunezi azidingayo kwaye azijonge ukuba angathathi izinto eziza kuxabisa kakhulu ade azibone engakwazi ukubhatala. Ityala lakhe umntu kufuneka lingagqithiseli kwimali leyo ayifumanayo nyanga zonke okanye ntsuku zonke. Kwaye umntu kufuneka asoloko elibhatala ityala lakhe ntsuku, nyanga zonke ukuze angazukuzibona sebhatala ityala elingaphezulu kuneli ebezibekele lona ukuba uza kulibhatala.

Kubaluleke kakhulu ukufumana imali yakho yenkamnkam kwiakhawunti yakho yebhanki kuba amaxesha amaninzi ezi ndawo kuthathwa kuzo le mali kuye kufike kusithiwa awukwazi awukwazi ukuyifumana imali funeka ubuye ngelinye ixesha ube ungenamali yokuphinda ubuye. Amanye amaxesha ufika kugcwele abantu abaninzi befolile, kufuneke uphinde ujike ungayifumenanga loo mali. Kanti kwiakhawunti yakho yebhanki uyayifumana loo mali kwaye ukwazi ukuhlala ixesha uzazi ukuba mawuye nini. Kwaye xa uyifumana kwiakhawunti yakho yebhanki, uyayazi xa ingenile imali akunyanzelekanga ukuba ude uyoyifolela uze kubonwe ukuba uyifumene imali.

Kubalulekile kakhulu ukuba nepolisi yomngcwabo kuba xa kuthe kwenzeka isehlo uyakwazi ukuba fowunela bakunike imali noba kunini na. Amaxesha amaninzi kuyenzeka ukuba isehlo sehle ungenayo kwaimali yokuthini, ngoko xa unepolisi yomngcwabo uyakwazi ukubafowunela ufumane imali kwakunye nezinye uncedo apho abalunikayo ukwazi ukugcinelwa umntu lowo emkhenkceni, ukwazi nokuncediswa xa uzama ukulungiselela umngcwabo lowo waloo mntu. Amaxesha amaninzi uyakwazi nokufumana imali oza kuyisebenzisa naxa sekugqithile usuku olo lokungcwaba.

Kubalulekile ukuthatha le inshorensi yokulaliswa esibhedlele kuba xa kuthe kwenzeka into kuwe uyakwazi ukuba uyothathwa kuloo ndawo isehlo esenzekele kuyo uyokubekwa esibhedlele. Nezi ntsuku uhleli ngazo esibhedlele uyakwazi ukufumana isidlo sakusasa, esasemini nesasebusuku, zonke zifakwa kule, kwesi, kule inshorensi yakho. Uyakwazi futhi ukubhatalelwa iintsuku ezo zonke ozibhateleyo, ozihlelileyo esibhedlele. Kwaye uyakwazi ukunikwa imali ethile, ukuba ungumsebenzi unikwe imali ethile ukuba uzokwazi ukuzigcina imihla ngemihla, ukuphila imihla ngemihla leyo usengakwazi ukuya emsebenzini ukuba ufakwe kuloo inshorensi.

Xa uthatha imoto, xa ufumana isicelo sokuthatha imoto esentsha siba ngaphezulu umlinganiselo wenzala kunaxa uthatha imoto eseyisetyenzisiwe kuba kwaimali ezithathwa ngayo eyemoto entsha ingaphezulu kuneyemoto eseyisetyenzisiwe. Okwesibini imoto entsha uyakwazi ukuba ufumane izinto ezisentsha kwangoku, izinto ezinjengeteknoloji kunye nezinye kunemoto eseyisetyenzisiwe ekubonakala ukuba seyindala.